Lekgetlho la ntlha fa ke ne ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke tshogile, maikutlo a me a ne a le kwa godimo thata ke sa tshepe. Mme ke ne ke fofela kwa nageng ya Botswana.

Nna tota ke ipalela mo bathong ba e leng gore ba tshaba go palama sefofane ebile gore ke se tshabe ke ka gore kgale ke sheba di-documentaries tse dintsi tse di amanang le difofane ebile ke kgona go itemogela dilo, ebile ke kgona go bona dilo di tshwana jaaka bo di-engine failure jaanong tota gone ke a tshaba.

Tsala ya me ke ka rata go mo raya kere a relax-e a ise makgwafo fatshe, mme a se worry-e thata gonne sengwe le sengwe se tla bo se siame and-e o tshwanetse go make-a sure fela gore passport-o ya gagwe e ready, a merwalo ya gagwe e feleletse le gore a o tseile dilo tse e leng gore di a tlhokega ko nageng eo. Mme a se tse sepe se se sa letlelelwang ebile a se dire sepe se e leng gore se illegal.

Ee, go na le tiriso ya dibese mo toropong ya me mme di bereka sentle di dira sengwe le sengwe se se siameng ebile di tsaya bapalami kwa dibese di emelwang teng mme di ba beye mo ba pholang teng mo go nang le di-bus stop. Mme fa o sena bus stop ba go baya go lebagana le straat-a seo fela kwa tseleng.

Fa ke reka karata eo kgotsa ke ile go e tlatsa ga gona mathata ape a ke kopaneng le one. Mathata a ke kopaneng le one fela ke a mo beseng, nako tse dingwe e kgona go sa thepe sentle fa o e thepa mo motšhining wa teng.

In order gore o nne mokgweetsi wa bese yo o siameng o tshwanetse go obamela melawana ya tsela le gore o itlhompe o tlhompe le batho ba ba palamang bese. Mme o leke go ya ko di-pick-up point-e ka nako e e siameng gore batho ba ba yang ditirong le bone ba kgone go tsena ko ditirong ka nako, mme maitemogelo a a siameng a go tswa gone moo.

Dikotsi tse di tla nnang teng fa go na le strike-e, badiredi ba dibese ba dira strike-e ke gore dijanaga di tlabo di le dintsi mo tseleng jaanong fa ba strike-a jalo ba tswala ditsela ba tla dira gore bakgweetsi ba lose-e control. Jaanong go ya ka nna fa badiredi ba dibese ba strike-a ba dira gore batho ba bangwe ba ba yang ditirong ba se tsene ka nako bangwe ba bone ba and-e up-e ba latlhegelwa ke ditiro ka go sa ye tirong ka nako kgotsa go sa bonale gotlhe leele ka gore bontsi jwa batho ba depand-ile mo dibeseng ka gore bese di ba tsaya ka nako ebile e dula e ntse e le available.

Ke ka gore dibese di go tsweng ko departmenteng ya teng, ba beile dinako tseo mme ba bolelela le baagi kgotsa batho ba ba palamang dibese gore dibese di tlile go tsamaya nako mang, go feta nako mang ebile le go ba tsaya nako mang ko di emang teng. Mme fa bese e ka nkema ka dinao ke tla leka go batla sepalangwa se se tla nkisang, di-taxi le tsona di le teng.

Ee, bese e dula e le mo nakong ebile dingwe tsa dibese di feta makoko, mme wena o tla sheba nako tsa gago fela gore di tsamaya jang. Gore bese e ntshi e ke ka ntlha ya gore alarm-a ya ka e ne e saletse kwa morago ke ile ke a ya ka boroko go na le gore ke shebe alarm-a ya me, mme boroko bo ile ba nkgatelela.

Nnyaa, mo tikologong ya me ga ise go tsamaye go nne le ditshupetso tsa dibese. Ka jalo nka se tlhalose gore bapagami ba ne ba amega jang.

Ke nagana gore dibese di be di sa tsamaye mo metseng yotlhe le mo ditseleng tsotlhe ke ka gore go tlhophilwe metse e e leng gore dibese di tla tsamaya ko go yone for example, metse e kgakala e go sokolwang ka transportation-e le gore fa e tsamaya mo ditseleng e be e le go shebilwe population-e ya batho mo motseng o.